Swi hi khumba swinene kumbe swi va khumba swinene hikuva vo tala u kuma ku a va na mali yo hakela, vo tala va ku fanele va tsutsumela va ya emakaya u kuma ku bazi ri tlakukile, e-e.

Swi nga hi khumba ngopfu hina hikuva loko hi famba hi ya makaya hi tirhisa mabazi loko hi famba hi ya edorobeni hi tirhisa mabazi hi nga va na problem hi mhaka ku a hi na mimovha, a hi xavangi mimovha a hi se va na mali yo xava movha ha ha tirhisa wona mabazi and a hi le ku tirheni hikwerhu.

I tinxavo ta oyili, ta ti-diesel na tipetiroli.

Ka eka mabazi, swihahampfhuka hikuva i vanhu lavakulu va va va nga ha koti ku titirhela va va va nga ha tirhi, va va va langutane na mali ya mpenceni.

Eya a ndzi ta n'wi pfuna hi ku i va a kha a hola mudende i va a kha a hola mudende naswona u ta kuma ku u va a nga ri na mali eka nkarhi wolowo.

Lava u nga kuma ku a va na ti-wheelchair ku fanele va kuma ti wheelchair. Lava vo vo ka va va nga voni va kuma a swilo swo seketela ku ku va kota ku vona hi mbilu leswi va ngo va vona hi mbilu a va voni hi mahlo. Lava va nga tweki nchumu va kota ku va kumeka mpfuneto na vona.

U va u kha u hakele khale kumbe u va u kha u u xave ti-voucher, swi va swi nga fani na loko u va u kha u xave hi nkarhi wolowo loko u lava ku famba.

Ti-smart card hi leto wa hakela hi n'hweti ivi loko se u lava ku famba ku tirhisa bazi u va u kha u tirhisa xona smart card, a ku fani na loko u va u kha u xava kumbe u hakela hi siku.

Ina a ndzi ta wu tirhisa hikuva a ndzi ta kota ku ndzi veka mali ni kota ku ni nga yi na ni tshama ni kha ni hleketa ku ni ta yi kuma kwihi mali yo khandziya yo ya ntirhweni kumbe yo ya dorobeni, hikuva ndzi ta va ni kha ni tirhisa khadi ra tlhariha ro ni hakela hi loko n'hweti yi herile, kumbe ni hakela kan'we enyangeni.

Vanhu vo tala va va va tolovele ku va hakela hi mali loko se ku fika nkarhi wa ku va tirhisa ti-smart card ku va ku swi va olovela ngopfu, hi ku wa swi tiva ku wa kota ku mali leyi a hamba a hakela hi yona siku na siku u kota ku endla swo karhi.

A ndzi ta rhanga ndzi vulavula na vona ku loko u lava ku khandziya bazi leyi swi lava u va na mahanyelo u va munhu wo va na mahanyelo, hi ku u nge swi koti ku hanyisana na mina kumbe na vakhandziyi kuloni kwala bazini hi fanele hi va vanhu vambe.

Hikuva loko va nga wisangi, va nge chayeli swona eka bazi va ta tlela ebazini va ta endla ti-accident-e.

A ndzi ta zama ku ni vulavurisana na vona kahle ku hi kota ku hi tirhisana hikuva hambi no ni nge koti ku ni vulavula na vona ni nga va na xiphiqo, hikuva ndzi ta va ni ri muchayeri wa bazi ku fanele va ta va ta khandziya bazi leyi ni yi chayelaka.

Hi lero vanhu va nghena ebazini va nwile. Van'wani loko va dya va lahla thyaka ehansi endzeni ka bazi va nga rhwaleli.

Mbilu ya mina a yi ta vava hikuva ndzi ta va ndzi tsandzeke ku ya entirhweni hi mhaka xitereko.

Va va va kha va lava ku tlakuseriwa mali ya muholo.

Manejara ni fike leti kwala entirhweni hi mhaka ku ku na xitereke xa mabazi, ma swi tiva ku ndzi famba hi bazi a ni nga ta swi kota ku ndzi nga khandziya transport yin'wani hi yoho bazi leyi ni yi tirhisaka.

A swi va khumbi a swi va khumbi nakatsongo hikuva va va va kha va chayela timovha ta vona.

Kokwani khadi leri ra smart ri tirha hi ku a wu hakeli siku na siku loko u khandziya bazi u hakela kan'we loko u kuma mali, en'hwetini u kota ku u swi kota ku wa saver u veka mali ku na mali leyi u yi vekaka u kota ku tirhisa kahle emali.

Malayiti, va fanele ku layita malayiti ya movha va tlhela va ba bele loko va ri ku chayeleni.

Ni vona swi nga fanelanga hi ku loko hi za hi tsutsumela ku hi ya khandziya e mabazi i ku hi va hi nga ri na mali yo tala se loko va loko va ngetela mali lembe na lembe swi hi dlaya ngopfu hina van'wani hi va hi nga .

Vana a ku fanelanga va wu endla ntirho lowu hikuva na vona va va va ri va ntsanana ku fane ku thoriwa vanhu lavakulu ku va kota ku tsemakanyisa vana emagondzweni.

Mbilu ya mina yi nga vava swinene ni nga endla matshalatshala yo ni kota ku tlhelela ndzhaku endlwini.

Swi lava u tshama u langutele timovha u languta hala wa languta matlhelo hinkwawo.

A ni ta hlawula Intercape hi ku hi yona leyi nga duma naswona hi yona leyi yi nga yi nga durhekiki.

Khensani hambi u nga n'wi nyikanga mali n'wana u nga n'wi xavela swakudya swo a dya la endleleni ivi u n'wu xavela thikithi ra bazi.

U kuma data ivi u kuma foni ya ku nghena ka inthanete smartphone ivi u ta search-a u ku buying a bus ticket online kumbe Shoprite Market ivi yi ta ku nghenisa kona kwa Shoprite ivi u ta hlawula ku u lava ku xava bazi ya ku ya kwini.

E-e a swi kahle ku famba hi bazi navusiku hi ku ku va ku ri navusiku tindlela ti va ti nga vonaki kahle swi kahle ku famba loko ri xile.

Ni nga kuma minkarhi yo ni wisa ni nga se sunguna ku chayela na loko se ni fikini la ni yaka kona ni nga kuma nkarhi wo ni wisa ku ni kota ku loko rixa ni mpfuka ni ri na matimba ni ri kahle.

Mapatu ma fane ma tshama ma basini ma ri kahle ku vachayeli va kota ku vona tindlela na vachayeli loko va chela navusiku a va layithi malayithi ya timovha.

Ku fanele ku ku thoriwa vanhu vo gada ku fane ku thoriwa ma-security.

Bazi ra kona ra durha ri sasekini ende va khoma kahle vanhu va va nyika na swakudya.

Ni nga tirhisa bazi ra Intercape hi ku ri kahle ri sasekini naswona va khoma kahle makhasimende.

Ni titwe mbilu ya mina yi vava swinene hi ku ni tsandzeke ku xava bazi thikete ni xave ni tsandze ku xava thikithi ra bazi ro ni kota ku famba ni ya kaya.

Ni ni vona swi ri mhaka ya kahle hi ku van'wani va va nga khomanga swakudya va va lava ku xava ko kwale.

Hikuva vo a va ha koti ku ti tirhela a va ha koti ku ya emintirhweni a va na mali va kuma mali ya mudende ntsena naswona a yi enelanga ku va nga khandziya mabazi va tlhela va xava swakudya.

I ku kuma ku swihahampfhuka swi va swi kha swi durha kumbe vachayeri va swihahampfhuka va va va nga hakeriwanga mali leyi va yi lavaka.

Nhundzu ya wena kumbe tibege ta wena wa ti hakela.

I kula va lava mali yo tala naswona vanhu va va va tele.

Mina ni ve na problem la ndleleni ku na muchayeri loyi a ni landzelela nkarhi wo leha naswona a ni pfalela ku famba la patwini loko mi la ku n'wi kuma mi nga n'wi landzelela kwale xitichini la a ni ri kona naswona ni na number plate ya yena.

Mathekisi va rhandza ngopfu mathekisi ya vona ku tlula makhasimende ya vona a ku fanele va rhandza makhasimende ya vona hi ku hi vona makhasimende ya vona lava va tisaka mali eka vona.

Ndlele leyinene yo endla leswi hi ku loko mixavo ya petiroli yi tlakuka yi tlakuka na mali ya thekisi ku fanele loko petiroli yi ya ehansi na mali ya ku hakela thekisi yi ya ehansi.

Mimovha leyitsongo yi tala ku hlangana na tinghozi mapatwini hi ku vo tala vachayeri va va va nga ri na maphepha ya ku chayela van'wani va va va nga dyondzangi kahle naswona movha leyintsongo ka minkarhi yo tala yi biwa hi mimoya.

Ni chayela hikokwalaho va ku ni heleketa kokwani exibedhlele a va naswona ni ha ri ku ku dyondzeni na ha ri ku dyondzeni ku chayela ni kombela ku ni heleketa kokwani exibedhlele hi ku a va le ku tweni kahle.

I ku ri hi ta hatla hi fika entirhweni naswona loko hi tlhela hi ta kota ku vekana kahle etindlwini.

Mutirhikuloni a ni kombela mi susa movha ya n'wina lana mi ya mi nga yi paka kona ma swi tiva ku ku pakiwa movha ya mina kokwalano naswona a mo sungula ku swi endla no mi kombela hi ku titsongahata na ku ti yisa hansi ni kombela mi yi susa movha ya n'wina ni ta kota ku paka ya mina.